Nka rata lefapha la pholo le puso le ka dira thata ko bagodi mo tikologong ya rona. Ka go ba thusa go ba kry-ela badiri ba ba tlo tsenang mo malapeng ga le gore e tlebe e le matsatsi a bona a go kry-a melemo. Ba tsene ba ba kwadise, ba ba fe melemo ya bona. Go ka thusa thata, ka gonne bagolo ka bontsi ba lla ka matheka le maoto. O ka thusa thata gore ba ka tsena ko malapeng ba ba fe melemo ya bona, ga le gore ke matsatsi a bona a go ya boitekanelo.

Go botoka thata gore bagodi ba tlhokomele ko dintlong tse di tlhokomelang bagodi. Gonne ko dintlong tseo ba dira ka bojotlhe gore bagodi ba tlhokometswe, ba neile metsi, ba jele sentle, ba sodulle mmele sentle. Ba etsa bojotlhe ba bona gore bagodi ba siame. Jaanong ko malapeng o na le go kry-a gore bana kgotsa motho o tlhokomelang mogodi o a lebala le ena, jaanong go ka nna botoka ga ba ka tlhokomelwa ko di ntlong tse ba tlhokomelang bagodi ko go tsona. Gonne ba etsa ka thata gore ba ba tlhokomela sentle.

Ke nakong ya kgale bagodi ne ba tlhokomela ko malapeng, e fela ne ba na le go lebala gore mogodi a o jele kapa nole metsi, gangwe le gape ne ba ba tlogela ba robale ba ipolelle gore ga a robetse jaana go siame kgante ee e. Jaanong go fapana thata ka gore bophelo ba gompieno bo thusa thata ka go isa bagodi ko di ntlong tse tlhokomelang bagodi. Di thusa thata ka gore ba ba tlhokomela, ba bafa dijo, ba sedilwa mmele, ba robala ka nako, ba bala dibuka gore ba seka nagana thata, tseo di thusa thata. Nna ke nagana gore bophelo ba gompieno bo phala thata ba kgale gonne ba gompieno bo botlhokwa and-e ba thusa.

Di thusa thata ka gonne batsofe bao ba re ba tlhokomelang gompieno ke bone ba re godisitseng ra ba basadi ba re leng bona le banna ba re leng bona ka letsatsi la gompieno. Jalo e bopa maikutlo a gore o nna motlotlo ka gore o tlhokomela Mme kgotsa Ntate o ne a go godisa. Botlhokwa thata wa itumela gore weitse keng katla ka tlhokomela motsofe go siame tota.

Nna ke bona di sa farologane gope, gonne lelapa la setšhaba le thusa thata mo go batsofeng. Gonne ba itshidila mmele. Ba bala dibuka, ba tlotla le ba bangwe, go nna monate ba phela ba itumetse. Jaanong ke bona e sa farologane gope le go ya ka setso and-e a gona sebi.

Ditirelo tse di tlamelwang bagodi, ke gore bagodi ba fiwe maungo, merogo ga e le nako ya di phenšene for bagodi.

Ditirelo tsa teng ke gore bagodi ga ba na ba ile go bereka ga ba ile go dira ba tsamaya bangwe ba ya dikolong. Ke gore bagodi ba isiwe ko dintlong tse tlhokomeliwang bagodi. Jalo, e ka thusa thata ka gore go na le gore le tlogele bagodi ba setse ba le nosi ga go a siama. Jaanong dintlo tseo tsa ba bagodi ga di duelwe, gonne ba thusa thata ka tsone.

Nna ke akanya gore puso e thusa thata, ka gonne batsofe ga ba kitla ba dira ga setse ba tsofetse, mme jaanong e thusa thata-thata. Jaanong e ka tokafadiwa ka gore ga ba ka okeletsa batsofe, gonne dijo, metsi, motlakase wa tura bathong!. Jaanong ne re kopa gore puso e ba okeletse ga nnyane.

E thusa thata ka gonne go na le malapa a mangwe mo go na leng batsofe fela, mme ba sa dire. Jaanong phenšene eo ya puso e ba thusa thata gore ba kgone go reka dijo gore ba kgone go phela le bona. Gape e thusa ka gore ga go na le malapa a na leng batsofe mme le bana ba sa dire ba sa kgone go kry-a mmereko le yone e thusa teng mo.

Ke akanya gore le tshwanetse go ya ko pusong le a go bona le gore le ka dira jang gore le amogele.

Ga e ba ame gope e le ruri ke ra bona batlhokomedi ba lelapa, gonne phenšhene ya puso ke ya go tlhokomela batsofe. Jaanong ba lelapa ke ra bone batlhokomedi ba lelapa bone ga ba nne le morwalo o le montsi wa madi gonne phenšhene ya puso e thusa thata ga e tla mo go batsofeng. Jaanong e direla batsofe ka go tlala seatla.

Motho o simolola go amogela madi a pension a na le dingwaga di le sixty. Gonne gantsi ga ditiro ga ba dumele motho o nang le sixty dingwaga di le sixty a dira, gonne wa be a godile. Jaanong ke ka moo madi a pension a batla batho ba ba godileng ba e le gore ba na le mengwaga e le sixty.

Ke nagana gore puso e ka dira ka bo jotlhe gonne batsofe ba tsofetse, go na le bangwe ba sa kgone go tsamaya, bangwe ba ba senang madi. E fela ke nagana gore ba ka kry-a dijanaga ba tsene ko di tikologong ba utlwe gore ke batsofe ba ba kae ba ba tlhokang go ya dipetlele. Ba kry-e dijanaga, ba ba pagamise, ba ye ko dipetlele. Jalo go ka nna botoka gonne go na le batsofe ba le bantsi ba tlhokang madi a go ya teng mme batsofe ba teng ga ba sa ye ba be ba lwala yanong ba nna le malwetsi ka gonne ga ba kgona.